Ee, ketla mo jwetsa hore ee tekete di teng, tse yang Limpopo, mme ka ha e le sebaka se setelele ho ya mono limpopo , o tlameha hore ebe o sa le seteisheneng sa bese, ka hora ya bohlano hoseng , ka ha e le ee nako e telele Ho tloha moo maleng ho ya Limpopo , ee o tla fihla limpopo ka bo hora leshome, kapa yona ya leshome le metso e mmedi , mpopo seteisheneng sa teng.

Ee, ke dumela sena se bakwa haholoholo ke letswalo , leo motho a leng ka ho lona kapa ho utlwa ekare o mong bohlokong bo leng ho bona. Ke bona bo bakang hore batho ba bangata ba kgaowe ba le ka ambulence-eng , kapa tsela eo ba tshwereng ka yona, mme ke dumela hore ha o sebetsa ambulence-eng, o tlameha o be motho ya ratang mosebetsi wa hae, ho leka ka bohohle bohle ba hao , hore o bona hore o ka boloka bophelo ba motho eo jwang.

Ee ke ile ka patala , ke sebedisa mohala wa ka wa thekeng , ee ha ke qeta ho theoha.

Ee, ha ke soka ke palama terene, mme ha ke tsebe le hore na ho palameng terene ho sebetsa jwang, ke tseba feela hore ho tlameha hore o reke tekete . Empa ha ke soka, ke palama ho tseba tseo, tse boletsweng.

Ke dumela hore re tlameha hore jwalo ka batho ba motse oo , re kopanyeng matsoho , mme re batle batho ba bo ntate ba tla tsamaya ee bosibu le motshehare, ka sehlopha ba sa sebetseng , mme re ba fe tjhelete hore feela ba hlokomele kapa ba tsamaye tseleng , hore batho ba tshireletsehe . Jwalo ka batho ba motse ono, re ba patale tjhelete e itseng , mme ke dumela hore seno hape se tlisa le theho ya mesebetsi.

Ee, ke ho tloha toropong kapa hona moo ke dulang , ee mabapi le mosebetsi , ho tloha teng ho ya hae , ee provinsing enngwe.

Maemafofane a matjhaba , ee ho hlokahala motho a sebedise passport ya hae, hore a sebedise, empa a sele hae. Ha ho hlokahale hore o ka sebedisa passport ya hao.